Ndiyavuma ukuba abadlali bespoti bangababaleki kuba bafuna uqeqesho olunzulu, ukhuphiswano olusemthethweni, ulawulo loxinzelelo kunye nomzimba osebenza kakuhle njengabadlali bemidlalo yendabuko namathuba okuphuhlisa umsebenzi wabo njengabaqeqeshi okanye abaphathi. Ngoko kubalulekile ukubabiza ngokusesikweni njengababaleki.

Imidlalo yespothi inokuphucula izakhono zengqondo, ubudlelwane beqela kunye namathuba emisebenzi. Kodwa nayo ingabangelanga, ingabangela iingxaki zempilo yomzimba njengentlungu yamehlo nemisipha, uxinzelelo lwengqondo, ukungalali kakuhle kunye nokuxhomekeka kumdlalo. Kubalulekile ukuba abadlali balawule ixesha labo baze banakekele impilo yabo.

Ukuba ndingumdlali wespothi ndingakhetha iLeague of Legends ngenxa yokukhuphisana kwayo okuphezulu, umdlalo weqela, izicwangciso ezinzulu kunye noluntu oluncedayo. Kodwa ndingacinga nokudlala ezinye iintlobo zemidlalo ezahlukeneyo, ezifana neeFortnite okanye ii-GO ngokuxhomekeka kwentshukumo yam.

imidlalo eSports ifuna olunzulu, ukhuphiswano olusemthethweni kunye nezakhono eziphezulu. Njengemidlalo yendabuko enjengombhoxo okanye ibhola ekhatywayo, inika kuba amathuba emisebenzi kwaye ihambelana notshintsho technology. Ngoku kufuneka ithathwe njengemidlalo yokwenyani kwaye yamkelwe ngokufanelekileyo.

Ndiza kulumkisa abantu ukuba umdlalo wevidiyo kufuneka udlalwe ngokulinganisela kuba ukulutha kungabangela iingxaki zempilo kunye nobomi. Kwaye kubalulekile ukufuna uncedo xa umntu elutha.

Ii-hobbies azikhawulelwanga kubantu abazizityebi kuphela kodwa ziyimfuneko kubo bonke abantu ukuze bazive benempilo, bonwabile kwaye baphinde ubomi obulungileyo. Imisebenzi yokuzonwabisa iyafikeleleka kwaye iyahluka ukuze ihlangabezane neemfuno kunye neemeko zabantu abahlukeneyo.

Ukudubula iifoto ngumsebenzi wokuzonwabisa onezixhobo ezizodwa nezibizayo ofuna uqeqesho kunye nobuchule kodwa unikeza amathuba okudala kunye nokwanelisa ubuchule bokuzibonakalisa ngendlela ephawulekayo. Ndiyakuthanda oku kuba kuyadibanisa ubugcisa, ithekhnoloji kunye nokudibanisa nabantu.

Ukuzibandakanya kwimisebenzi yokuzonwabisa abayithandayo kwenza abantu baphile ubomi obupheleleyo, obuneemvakalelo, impilo yengqondo entle nobudlelwane abomeleleyo. Imisebenzi enjalo iyinxalenye ebalulekileyo yokuphila ubomi obulungeleleneyo nolonwabisayo.

Ukufunda iincwadi kukhuthaza ulwazi, kuphucula ingqiqo, kuphumla ingqondo kwaye kunika uvuyo olukhulu. Ndiyayithanda le into njengomsebenzi wokuzonwabisa kuba indinika ithuba lokuphucula ubomi bam ngelixa ndonwabayo.

Ndingathanda ukuthatha igalufa njengomsebenzi wokuzonwabisa kuba lidibanisa ukuzivocavoca, ukuphumla, ubuhlobo kunye nobuchule bokucwangcisa. Oku kwenza kube ngumsebenzi onomdla nonempilo ongandinceda ndiphile kakuhle.

Ukudlala ibhola ekhatywayo ngumsebenzi wokuzonwabisa owaziwayo kwaye othandwa kakhulu endaweni yam. Onceda ukuphucula impilo, ukudibanisa abantu kunye nokuzonwabisa ngendlela elula nefikelelekayo kubantu bonke.

Ndicebisa ukuba abantu abadala abangabafazi bajonge imisebenzi efana nokuzilolonga kwengqondo, imisebenzi yobugcisa, ukuzilolonga komzimba kunye nokudibana kwezentlalo. Le misebenzi ingabanceda bahle , bahlale besempilweni ngokwasengqondweni, bagcine iingqondo zabo isebenza kwaye baphile ubomi obonwabileyo nolonwabisayo.